Indima enowuthi idlalwe lulutsha phakathi koluntu abahlala nalo kukuba baqokolelane bavule nokuba liqembu lemidlalo okanye lemiculo, okanye iindlela zokuvula umsebenzi ukwenzela baphume kwizinto ezingendawo ezifana neziyobisi. Bakwazi uncedisana noluntu abahlala nabo baqokolelane bancedisane benze into ezawuthi ibaqalekise ngamaxesha onke.

Umngqusho, bahlobo bam, kukutya kwesiXhosa. Kuthathwa umbona ufakwe emanzini ashushu, ukhe uvunde kancinci, uthathwe ungqushwe, ungqushwa kwawo uyaxoveka, uyaqhekeka. Emveni koko, uhambe uyohluzwa. Ugqitywa kwawo ukuhluzwa kufakwa embizeni kufakwe amanzi. Athi asawubila kubuye kufakwe iimbotyi. Ngumngqusho lowo, wenziwa ngolo hlobo.

Bahlobo bam, ndiyawucela umntu anxibe olu hlobo. Indoda inxiba into egquma amagxa into enjengebhatyi, isilamba. Asinxitywa iskipa esinemikhono emifitshane ujaje phakathi kwamanye amadoda. Indoda iphatha intonga xa ibheka emgidini ukuze ikwazi nayo xa kuguywa ibe nento ezoyithi iyiphakamise. Kuphinde indoda iyayiphatha imesi emgidini. Xa kusabiwa izithebe ungabe ulinde umesi womnye umntu ngokuba uzawungayityi inyama. Kunxitywa isiNtu emgidini indoda iyakwazi ithwale intsimbi yayo entloko yombathe iingcawo yayo.